Stokvel-a sa banka ke sona se loketseng batho be se leng hore lemo tsa bona di hodimo, kapa ba seng ba tsofetse hobane banka e keke ya ba etsetsa botsotsi.

Moreki o tshwanela hore nako tsohle a patale di-account-o tse tlasa lebitso la hae. Ho se be le sekoloto se fe kapa se fe sa se siyang morao. Ke sona se tla matlafatsa credit score ya hae.

Ha e le moo o lebetse PIN ya hao. PIN o tla e sebedisa ho tloha hona jwale, ke zero one zero one.

Ha e le moo tjhelete ya hao e fokola, o tshwanela ho sheba e ka lekanelang tjhelete ya hao kapa e ka tlase ho tjhelete e leng hore o na le yona ha jwale. Empa ha eba o batla eo ya tjhelete ekalo, o ka tla wa kgutla kgwedi e tlang o se o kopantse tjhelete e tla lekanela eo oe batlang.

Ke letsitse tjena ke le tsebisa ka hore ha ke sa kgona ho patala loan-o ya ka bankeng tlasa mabaka a hore mosebetsi e neng ko o sebetsa o fedile. Ha ke sa na lekeno hohang.

Ha e le moo o se o sa hopole sekoloto seo sa hao. Letsetsa ho ba dikoloto lefapheng la mmuso, ba o shebele tlasa lebitso la hore na o kolota sekoloto sa mofuta o feng kapa company e fe?

Matsete a fapafapane haholo jwang a dibankeng. O ka ikela bankeng ba o bontsha hore na o ka tsetela tjhelete ya hao ka tsela ya mofuta o feng hobane e fapana ka dikgwedi ha mmoho le dilemo.

Ke se ke na le dilemo ke patala insurance. Jwale ke hloka ho eketsa di-beneficiary tlasa insurance ya ka. Ekaba ke bohato bo feng boo ke ka bo nkang hore ke kgone ho eketsa di-beneficiary. Ke a leboha.

Medical aid ke e nngwe ya dintho tse leng hore di a hlokahala bophelong. Di-private doctor le tsona di ya o etsa medical aid, ha mmoho le di-private hospital di ya ho etsa medical aid. Ha e le moo o batla ho etsa medical aid, nka o eletsa hore o ikele ho private doctor eo e leng hore o ka patala medical aid wa hao kapa o ye private hospital.

Ke letsitse tje ka lebaka la hobane ke ne ke hloka karete ya ho reka ka sekoloto, empa lebitso la ka le lebe haholo. Jwale ke letsitse tje Ke kopa thuso ya loan-o hore ke tle ke kgone ho patala dikoloto tseo e leng hore ha ke sa kgona ho di patala hore ke tle ke kgone ho ba le menyetla ya ho fumana karete ena. Kapo ke kopa thuso ka ditsela tseo le ka nthusang ka tsona.

Ha o romela tjhelete mose o tshwanela ebe o na le account-o ya motho o mo romellang yona mose. Mme moo hape ka morao o tsebe hore ho na le di-bank charges tse leng hore ha di lekane le tsena tsa Afrika Borwa hobane o romella naheng e nngwe. Mme hee ka mora moo o tshwanela hore o be le visa card e leng hore ke yona e thusang haholo hore o romelle tjhelete ka ntle, le hore e fihle ka potlako.

Ee, di-insurance kapa di-company tsa di-insurance ha di tshwane. Empa bonnete bo teng ba hore e ka kgona hore e pate palo ekalo ya batho hore na ba hlokahala ka tsela ya mofuta o feng? Kapa ba hlokahala ka nako e feng? Ha feela o ntse o patala hantle.

Ba itse ho nna nako ya ho claim-a e ne e so fihle ka ha ke se ke so patale ha fihla dikgweding tse ka, tse tsheletseng.

Ha e le moo nkgono a se na account-o ya banka. O ka mo romela tjhelete ka Shoprite.

Ha e le moo o kgutlile America ka di-dollar-ra tse makgolo a mahlano, o tshwanela ho ya bankeng e kgolo ya Afrika Borwa. Ke yona e tla o thusa ka ho fetola di-dollar-ra e di tlise ka diranteng. Mme ke moo o tla bona hore diranta kapa di-dollar-ra tse makgolo a mahlano di etsa diranta tse kae?